Ngiyakuqonda ukuthi izinsolo ezinjalo zingadala ukukhathazeka, kodwa ngithanda ukuqinisekisa ukuthi ngihlala ngiqinisekisa ubuqiniso bolwazi engilwabelana nalo ngalo. Uma kunesithombe noma imininingwane engalungile ngiyazamisela ukuyihlola futhi ngiyilungise ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, ngizothatha izinyathelo ezifana nokusebenzisa imithombo ethembekile, futhi ngikhuthaze ukuxhumana okuvulelekile nabalandeli bami kuze ngigcine ngithenjwa.

Ngizobuza umgqugquzeli ukuthi yini imigomo nemigomo yakhe yokusebenzisa nokuthi izibophezela kanjani ekuhlonipheni izidinganiso zomkhiqizo wami. Ngifuna ukuqonda ukuthi izimiso zakhe zihambisana kanjani nenani esifuna ukulikhuthaza. Ukuhlola ubungozi ngizobheka umlando wakhe, ukuziphatha nokubandakanya kwezemidlalo bese ngilinganisa ukuthi lokhu kungaba nomthelela omuhle noma omubi emfanekisweni womkhiqizo wami.

Umngani wami wayezwa ukuthi uhlelo lokusebenza lokuxhumana lunikeza inkululeko yokuthumela imiyalezo noma izingcingo ngesikhathi esifanele, kodwa ukushayela umakhalekhukhwini kungaba ngcono uma kudingeka ukuxhumana ngokushesha noma ngemicimbi ebalulekile. Ukuthenga kwakhe kwaba ukuthola indlela elula nephumelelayo yokuxhumana ngaphandle kokulinda isikhathi. Mina ngifunde ukuthi ukuhlanganisa kokubili kuhle ngisebenzise imiyalezo eminingi nsuku zonke, kodwa ngiyavuma ukuthi izingcingo zibukhoma, zenza izindaba zibe nemvelo futhi zibe nemfutho.

Ukubhanga nge-inthanethi kulula. Ungangena kuhlelo lokusebenzisa lweselula, bese usetha izinkokhelo ezenzakalayo noma wenze ukudluliselwa ngemizuzu embalwa. Inzuzo ey'hlanganisiwe ukonga ngesikhathi. Kugwema ukuhlolwa ukukholwa izinsuku zokukhokhelwa kanye nokulawula kahle imali yakho. Abathengi bangicinisekisa izinkokhelo ngesikhathi ngokusetha izaziso noma ukuhlola njalo ukuthi imali yanele ebhange ngaphambi kokuthi inkokhelo izenzakalele.

Kwakukhona isikhathi lapho umngani wami edinga ukwesekwa ngokushesha, koda angikwazanga ukumushayela ngenxa yokushoda kwama-airtime. Ngathumela umyalezo esikhundleni sokumuzwa. Ngazizwa ngicindezelekile futhi ngikhathazekile ngoba ubungani bethu babudinga ubuso nobuso, noma ngabe khalekhukhwini. Leso sigameko sangifundisa ukubaluleka kokuba nokufinyelela kokuxhumana okumqondo uma kubalulekile.

Singaqala ngokuxoxa nezingane ngendlela elula nanobungani. Sibachazele ukuthi akuwona wonke umuntu aku-inthanethi ongabathemba kuye. Kubalulekile ukufundisa ngendlela yokuhlonipha abanye ukuyivikela kolwazi lwabo, nokuthi bangakubuza noma baxoxe nabantu abadala uma bephazamisekile. Sifanele sibe yizibonelo ezinhle, sikhombise ukuziphatha okuqotho kwi-inthanethi kuze nabo bafunde ngokubuka.

Izinkampani zingathuthukisa ama-algorithm azo ngokusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa ububono, ububona, amazwi, noma izenzo zokuxhwanguxhwangu ngaphambi kokuthi zindluliselwe kubanye. Kumele zibe nezi ngubomngomo ezicacile ezisheshayo nezisebenzayo, zokubika nokuqapha okuqukethwe okuyingozi. Abasebenzi nabo banedima abalulekile kufanele babike okokuqukethwe okubi futhi bahlale bexoxa ngendlela yokwakha imiphakathi ephephile nenothando.